Fa o ka join-a metshameko ya se ileketeroniki o ka iphitlhela o tswile mo kotsing go le ruri. Ka gonne, e tlo go keep-a o le matasatasa, o iphitlhela o na le ditsala tse di malwa tse di tsamaisanang le wena ka tsela, empa le seterata sone o ka se tlhole o se bona. O iphitlhela o se tlhole o na le stress.

Nnyaa, ga ke dumelane le setlhogo se. Ka gonne, metshameko e e leng teng mo megaleng ya letheka ke metshameko e e diragalang ka namana. Empa go le gantsi metshameko e re e tshamekang mo mogaleng wa letheka ko go ntsha fela bodutu. Empa ga e le metshameko ya namana sampane e tsweletse ebile e gola. Ga e le metshameko ya megala ya letheka yone ke metshameko e e menate, e e farologaneng. Empa metshameko ya namana e sampane e le teng ebile e tshamekiwa.

Go na le metshameko e le mentsi thata e e farologaneng, ebile e kgatlhisa. Metshameko e le mentsi thata ya mefuta e farologaneng ebile e go tlogela le wena o itse ka sengwe. Metshameko ya dilori ebile ba e aboard-a e tile. Ka gonne, o iphitlhela o tshameka motshameko wa lori o kare o tshameka ka nnete jalo le jalo.

Mo nakong ya gompieno batho ba dirisa di ileketeroniki tsa bone go dira madi. Go na le se re se bitsang ba re ke bluto, ke kgona go dlala le wena o le kgole le nna empa re share-ra se re se dlalang. Seo se utlwisa monate e le tota ka gonne re ka betšha nna le wena re a dira madi.

Go na le motshameko wa batho ba le bane ba o bitsa bare Ke Ludo. Motshameko o kgale o le teng before o ka tsena mo megaleng ya letheka. Bogologolo o ne o tshamikiwa, empa segompieno o teng mo mogaleng wa letheka. Ke o ratela gore o kgona go dira madi ka ona jang go a betšhiwa. Empa o win-ang pele ke ena a iphitlhelang a tsaya tšhelete.

Go tlhokega fela o nne le mogala wa letheka wa android. Wa iphitlhela o tshwere mogala o, o ka kgona go send-elwa ebile wa e download-ela tsona metshameko e o e batlang. Ke metshameko e le mentsi thata empa ke tla fa metshameko e e farologaneng e nna ke itseng e le monate. Kgwele ya dinao, dikoloi.

Metshameko ya internet-e e nale selo se re se bitsang ka sejatlhapi re re ke addiction. Addiction e kotsi thata ka gonne o iphitlhela o sa tlhole o batla sepe, o batlo phela o netse mogala wa letheka wa gago, o lebale le gore o na le bophelo bo o tlamileng wa bophela. Metshameko ya inthanete e kotsi thata ka gonne ga e batle o tsene thata mo go yone. Ka gonne, o tlo feleletsa o tswa le mo tseleng ka ntlha ya metshameko.

Fa o batla go tshameka metshameko ya for inthanete o tlhoka data, mme data o e tlhoka fa o batla go tshameka motshameko o o tseneletseng ka mo gare ga inthanete. Ka sejatlhapi re re go na le metshameko e offline. O kgona go e kry-a ko Play Store, wa o download-a motshameko o ga o fetsa o kgona go o tshameka o sena le data. Go na le metshameko e tshamekang o na le data fela, wa e iphitlhela o sena data o ka se o tshameka motshameko o. Empa metshameko e farologane ebile e le mentsi e offine o e tshameka o sena data.